Matla a pontsho a ama kgokahanyo ya Wi-Fi hampe. E itshwanela feela le motlakase ha o le siko moo o tla thola hore Wi-Fi ha e sebetse, kapa ha e na matla a hore motho a ka kgona ho e sebedisa kgokahanong ya yona. Jwale ke dumela hantle hore matla a pontsho a e ama ka tsela e sa nepahalang. Hobane ha matla a pontsho a le manyane, e etsa hore kgokahanyo ya Wi-Fi e be nyane, ebe hoo ho etsa hore batho ba se ke ba kgona hore ba ka ikgokahanya le yona Wi-Fi.

Kena mona moo ho ngotsweng o reset-e password. Ebe hee ha o qeta ho kenya dintlha tseo tse ba di hlokang moo, e tla o romela mohlomong molaetsa wa founung hore kapa nthwe ba e bitsang ka hore ke OTP wa e kenya moo. Ere ha o qeta ho e kenya moo, e tlo o thusa hore o kgone hore o kenye password e ntjha eo e leng hore o ke ke wa wa e lebala. E re hee ha o qeta ho e kenya e tla be e se e lokile. Ha re etse re bone hore na e tlo sebetsa ka tsela e jwang. Yona ha se ntho e thata.

Malome matsatsing a kajeno batho boholo ba se ba na le difounu. Mme dintho tse ngata kajeno di se di kenywa marangrang a internet-e ka tsela ya founu. O ka kgona hore ntho e nngwe le e nngwe neng o e fumana koranteng, o ka kgona o e fumane founung kajeno. Mme boholo ba bo radikoranta kajeno ha ba sa di print-a ka tsela ya koranta. Di se di tholahala marangrang a internet mme di tholahala ka ona mokgwa oo o neng o ntse di tholahala ka ona ha ne ba di hlahisa dikoranteng. Mme e etsa dintho di be bobebe hobane koranta e ne e tswa ka leo bekeng. Empa kajeno tsela ena ya internet-e e betere haholo hobane e etsa hore ha ntho e qeta ho etsahala hona jwale. Ebe sentse ba o ngollela yona leqepheng leo la bona, mme o kgona ho fumana ditaba di le ntjha.

Taba ena ke bona e amme setjhaba hantle haholo, hobane batho kajeno boholo ba bona ba na le di-phone. Mme marangrang a internet-e a etsa dintho di be bonolo haholo hobane di fetisa ditaba ka pele. Mme a etsa hore batho ba fumane dintho ka matsohong a bona. Ha ho sa tshwana le kgale moo motho a neng a tlameha hore a ye lebenkeleng hore a lo reka koranta mme se nengneng hao fihla koranta e fetse kapa ha ya tliswa lebenkeleng ka nako. Jwale ke bona tsela yeo ya kajeno ya marangrang e ama setjhaba hantle hobane e thusa haholo hore batho ba thole dintlha tse felletseng ka nako. Mme motho a ka tsebiswa ka lefu kajeno ka tsela e bonolo yena ya digital news platform.

Ausi wa ka ChatGPT e bohlokwa haholo ebile e etsa mosebetsi o be bonolo hobane matsatsing a kgale dintho di ne di le thata haholo ebile batho ba bangata ba ne ba etsa dintho ka hlooho. ChatGPT e thusa batho ba bangata kajeno le ho fumana mesebetsi hobane o ka nka CV ya hao, wa fihla wa e maneha moo ho ChatGPT ebe ye o thusa hore, ye o romelle mesebetsi kapa e ka ho bontsha mesebetsi e hlahileng ya nako eo, eo e leng hore ho ya ka CV ya hao wa e qualify-ela. Kapa e tsamaellana le boemo ba hao ba thuto. Empa haholoholo e thusa batho le ka di-cover letter hobane ha o so manehile CV ya hao moo yona e nka dintlha tsohle tsa hao moo ebe e o etsetsa cover letter e amanang le wena le mosebetsi oo.

South African Digital News Platforms di etsa mosebetsi o be bonolo haholo ha re tla tabeng ya ho re fa ditaba mona setjhabeng sa Afrika Borwa. Hobane ditaba tse ngata o kgona ho di fumana neng kapa neng le ka marangrang jwalo ka bo-Facebook jwalo ka bo eng. O ka kgona ho tseba ha bonolo motseng wa hao, ha ho hlahile accident hore e hlahile ka tsela ya marangrang. Kajeno o kgona le ho tseba ha bonolo hore na maemo a lehodimo letsatsing lena kapa le hlahlamang a eme jwang. Jwale ka nnete e re thusa haholo e se feela ka tsa mona na. Hona jwale ho na le dintwa kwana bo Israel-e le bo Iran. Re kgona ho tseba ka dintho tsohle tse etsahalang lefatshe ka bophara ka lebaka fela la marangrang.

Ke tlo etsa hore motho enwa a se ke a fumana data ya ka e felletse. Hobane ho ya ka moo ke utlwisisang ka teng kapa ke tsebang ka teng. Ntho ena e hlile ya ho arolelana data, e se le ntho e batlang e tumme haholo mme o ya kgona hore o ka kgona hore o etse hore motho yeo a kgone hore a ka sebedisa data e itseng fela eseng hore a e sebedise kaofela. Mme hona ho bolela hore haeba ke na le data e etsang hundred gig, nka kgona hore ke etse hore motho enwa a sebedise ten gig fela ya data eo ya ka. Mme ke nahana hore se molemo ke hore ke etse hore motho enwa a sebedise data e itseng fela ho ena le hore a e sebedise kaofela hobane ha e le jwalo e tla busetsa nna morao. Motho ya e rekang.

Kannete ke nahana hore mona mongaka kapa monga sebaka seo ke hirileng ho sona ha ntshebetse hantle. Hobane mohlomong yena o batla hore re thuse yena hore a patalle Wi-Fi. Empa hee jwalo ka ha re phela ha hae, ke tla tlameha hore ke ikamahanye le melao ya hae. Empa ke nahana hore sena hohang ha se ntshware hantle ebile ha se a lokeleha, se etsahale ka tsela eo. Hobane motho le motho o lokela hore a ithekele Wi-Fi ya hae e mo sebeletsang. Mme ke taba eo ke nahanang hore nka mo dudisa fatshe re e qoqe ho qoba diphapang nakong e tlang.

Hangata metjhini ena ya internet e na le hore e ska sebetsa hantle. Mme jwale ke kopa hore o e ntshe moo e keneng teng motlakaseng. O e fe motsotso mme o busetse hape. Haeba e ntse sa sebetse, e ntse le hona moo motlakaseng. Ke kopa o e qale fatshe hona ho hlalosa hore o hatelle button-e eo e qalang e kgone hore yona iqale fatshe hape. Mme internet-e ya hao e tla boela e sebetse hantle.

Ae sekolo sona o tlo se kena ka nkane hobane ke nnete ee, ke a utlwisisa o rata ho bina, empa ho bina ha se ka nako tsohle o tlo sebeletsa. Empa ha o na le mangolo a itseng a thuto ho batla ho ba bonolo hore o ka kgona ho tswele pele ka bophelo. Haeba ho etsahala hore talent-e ya hao ya mmino e se ke ya ho sebeletsa. Jwale tjhe, ngwanaka wa lokela hore o qete sekolo mme o be le mangolo a itseng. Ebe hee ke hona o ka tswedisa mmino wa hao pele, e re haeba mmino wa hao o sa sebetse, o be o tseba hore ho na le se seng se itseng kapa mangolo a mang a itseng a o ka wa sebedisang molemong wa hao.

Ke tlo reka Wi-Fi router tse mona tse leng hore ha e hloke hore e dule e le motlakaseng hore e sebetse. E sebetsa feela jwalo ka founu wa e charger ebe ha e tletse e ka kgona hore e nke dihora tse itseng ho sa hlokahale hore e hloke motlakase hore e sebetse. Ke nahana yona e tla nthusa haholo hobane motlakase ha o wele boholo ba nako o wa dihora tse kabang tharo kapa ka tlase. Jwale Wi-Fi router ya mofuta o tjena e tla nthusa hore dihoreng tseo mo loadshedding e leng teng. Ebe hee ha ke sokole marangrang a internet-e hohang. Ke nahana ke yona tsela e bonolo, eo e tla nthusa hore ke se ke ka hloka Wi-Fi.